Ke intjhafatsa ka ho shebella ditaba, ho bala Internet- eng le ho latela meqoqo ya setjhaba, empa hona le tse ding tse fosahetseng. Ka hoo, ke lokela ho netefatsa tsebo pele ke amohela.

Dumela, ke letsetsa ho tsebisa ka tletlebo ya baahi ba rona mabapi le di-Wi-Fi hotspot, tse leng hole haholo le matlo a batho. Mme waka le baahisane ba hae ba re ba sitwa ho fihlella internet ha bonolo. Re kopa hore masepala o hlahlobe sebaka sena mme o leke ho atametsa di phapanyetso tsena ho thusa setjhaba.

Ke ne ke thuswa ke mokgotsi wa ka, e leng hore o tseba technology ya ntho tsena hantle. Ke ena a neng a nthusa ho hokela device ya ka.

Wi-Fi e tlisitse tswelopele thutong hobane bana le barutwana ba ka ithuta ha bonolo internet-eng. E nngwe hape ke tlhahiso ya mosebetsi hobane batho ba bangata ba ka sebetsa hole, e leng ntho e bitswang remote work kapa ba ka qalella dikgwebo tsa internet-eng.

Ee, mo ke dulang teng hona le Wi-Fi ya mahala ya setjhaba. Ke sebedisa ho shebella ditaba, ho ithuta le ho buisana le metswalle. Le ha hole jwalo, ha e bolokehe ka ho phetheha. Ka nako tse ding ke fumana melaetsa e sa hlakang kapa Wi-Fi ya kgaoha, e leng se etsang hore hobe thata ho tshepa ka botlalo.

Ke tla dula ke etsa bonnete ba hore mosebetsi o ke hlokang ho etsa ko qetella mosebetsing kapa. Ke tla ya Library-ng e leng hore haufinyana hobane ha e le tjena ho thata hore o be le ntho e nka e etsang ho feta moo.

Mona Afrika- Borwa re na le maleme a fapaneng a mmino ho kenyelletsa mmino wa gospel o tummeng haholo, o nang le molaetsa wa tumelo o matla. Mmino wa kwaito o qadileng toropong ya Johannesburg - e ka mora ho nineteen, ninety, four. E leng lentswe la batjha le mmino wa amapiano tsena ke tsa sejwalejwale tse amehang haholo mehleng ena.

Malome ditaba tseo o batlang ho di mamela kapa tse o batlang ho di bona, o ka di fumana founung ya hao. Ha o ka kena ho News 24 kapa wa di sheba hona Google moo di tla hlaha.

Di-chatbots le di-virtual assistant di ka thusa haholo ka ho fana ka tlhahiso leseding e potlakileng, ho arabela dipotso ka nako efe kapa efe, le ho tshehetsa mesebetsi e itseng ka potlako jwalo ka ho ngola, ho hlophisa, dipuisano kapa ho thusa ka dipatlisiso. Le ha ho le jwalo, di na le meedi ha di na kutlwisiso ya maikutlo ka botlalo di ka se arabe. Dipotso tse hlokang boiphihlelo ba motho mme ka nako tse ding di ka fana ka tlhahiso leseding e fosahetseng kapa e sa fellang. Ke ka ha ho di thusang haholo empa ha di so fihle moo di ka nkang mosebetsi wa motho ka ho phethela. Tshebedisano pakeng tsa motho le technology ke yona e fanang ka tharollo e matla ka ho fetisisa.

Dumela ngwanana, ke bone video tsa hao, o jaiva mmino mme ke ne ke batla re bue hanyane ka tsona. O tseba hore ha o kenya dintho internet-eng, batho ba bangata ba ka di bona, esita le bo sa ba tsebeng. Na batswadi bao ba tseba ka dintho tse? Ho molemo hore ba be ba le tsebo ka tsona hore ba tle ba o etse se tshwaro le tshireletso e nepahetseng. Ha ho letho le phoso ka ho jaefa kapa ho natefelwa. Empa ho bohlokwa hore re be hlokolosi le ho itshireletsa.

A metswalle sena se ka etsa ka ho tima auto play ya di-video ho di-Apps tsa Facebook, Instagram, YouTube, hape ho ntlafatsa di-App ka Wi-Fi feela e seng ka mobile data. Ho etsa tjena o tla etsa hore Wi-Fi data ya hao e bolokehe.

Ho kgetha hotspot ho bohlokwa ho netefatsa hore e bolokile le hore ya Mona ke malebela a mabedi a ka thusang, la pele tlameha o kgethe hotspot e nang le lebitso le hlakileng, e leng lebitso le amanang le sebaka, mabenkele kapa masepale. Qoba free Wi-Fi e sa hlalosang ya bobedi ke hore o tlameha o kope password ho basebetsi ba sebaka seo di hotspot tse se nang password ha ngata ha di bolokehe.

Ke ka ba eletsa hore ba sebedisane le bo rahistori, batsofe le ditsebi tsa setso sa lehae pele ba ngola kapa ba bapatsa ditaba tsa rona. Hape ba ka etela diprojeke tsa setso kapa dihlopha tsa lehae ho utlwa ka kotloloho ho batho ba phelang setso seo.

Ke ikutlwa ke sa lokolloha hobane ha land lord a nqobella hore ke sebedise Wi-Fi ya hae. Fela ela a ka nna a batla ho laola kapa ho sheba dintho tse leng hore ke a di etsa internet-eng, e leng ntho e leng hore ha e hantle.

O thusitse ho atolosa tsa maraka hobane baromi le barekisi ba ka bapatsa dihlahiswa tsa bona internet-eng, ba fihlele bareki ba bangata le hape. Thusitse ho nolofatsa puisano hobane beng ba dikgwebo ba ka buisana le bareki, bafani ba thepa le basebetsi ka potlako.

Ke ratile film ya inumber number le film ya Tsotsi hobane di re ruta hantle hore na bophelo ba Afrika- Borwa mona bo jwang.

Tjhe, ChatGPT e thusitse ho etsa dintho di be bobebe hobane o ka etsa dintho tsa sekolo kapa o ka iketsetsa cover letter ka nako. Hobane dintho tsena e di etsa ka potlako e sa sokodise.